Go tshameka metshameko go a thusa mme go thusa le go bula tlhaloganyo ya gago mme o kgona gore le wena o tseye karolo or o tshameke le batshameki ba bangwe teng mo founung ya gago, mme e thusa ka go ntsha bodutu le go bula tlhaloganyo ya gago.

Ga ya fokotsa sepe mme e dirile gore batho ba kgone gore ba ikentsha bodutu ka megala ya bone, metshameko e santsane e tshamekiwa ko di stadium-ng, mme ga o lakatsa go ile go lebelela kgwele ya dinao motho o kgona gore a kaya le rugby le yona e teng, le netball-o le yona e teng, mme go kenya motshameko mo mogaleng ga gwa tšhentšhe a sepe fela ke go thusa motho go ikentsha bodutu.

Mafaratlhatlha a rona a nale di App e tse e leng gore di bontsha metshameko e e farologaneng go na le metshameko ya kgwele ya dinao, go na le tshameko ya dithunya, go na le metshameko ya basketball-o, go na le metshameko ya netball-o, go na le metshameko ya dikoloi.

Metshameko ya di eleketeroniki e thusa go ruta batho metshameko le melao ya metshameko, go le gantsi fa go tshamikiwa kgwele ya dinao le mo di ileketeroniking tsa rona metshameko ya dinao e na le melao ya teng fela yaka melao e e tshamekiwang ko metshamekong.

Go le gantsi ga ke motho le metshameko fela bana ba ka ba rata metshameko ya dikoloi o krey-e ba le busy ba raisisa ba si ya dikoloi tse dingwe ke fitlhela ke ba lebeletse ke bona gore ba e rata go le tota.

Metshameko ya mo inthaneteng e mentsi tota e bile jara le jara gongwe o re kare dikgwedi ka dikgwedi go dula go na le di metshameko e e farologanang e e dulang e tlisiwa motho a kena ko di gaming App go le gontsi ditlhagisa metshameko e leng gore e mentsi e farologane.

Go le gantsi ga ke motho le metshameko ya mo founung gantsi thata ke ithatela di game tsa mafoko di game tsa di puzzle-e gantsi batho ba ba tshamekang di game tseno ke bana ba ka, ke bone ba ratang tsa dikoloi thata le ya kgwele ya dinao.

Gantsi e tlhoka data gore e kgone go dira gore o kgone gore e dule e le ka mo founung ya gago, mme e tsamaya e ntse e na le dikarolo tse di farologaneng mme e ntsamaya e ntse e tlhoka data gore e kgone go nna monate le go feta.

Ke kgona go reka data ya gago mme o kenye game ya gago mo founung, mme ga o fetsa o time data ya gago o kgone gore e se save mme o kgona go tshameka motshameko o timile data ya gago o sa kgone gore o dirise data o tshameke motshameko o mo o setsong o tsentse mo founung.